Inhloso ukuthi umfana akhule ngokomqondo ayeke ukucabanga njengengane, kodwa acabange njengomuntu omdala. Uma umfana sekayinsizwa, uba nesithunzi ngoba usuke angasenzi njengengane.

Nginganikela ngemali eyanele ukuthi bakwazi ukuphila isizini yonke, uma ngiqeda, nginikele ngezinsiza ezidonsa amanzi ngaphansi komhlaba.

Ukudla kuyashintshwa kube ukudla okusezingeni eliphezulu ngenxa yokuthi kuzoba nezivakashi eziningi. Kuvele kube kuningi ngesikhathi esincane.

Omunye umlisa bekaqhamuka esifundazweni saseLimpopo akhuluma ulimi lwesiVenda. Ayikho into besiyizwa uma akhuluma kanti naye bekangezwa lutho uma sikhuluma. Abantu bagcine bathatha isinqumo sokumkhulumisa ngesiNgisi.

Yebo amabhokisi ayabiza, kodwa angikuboni kuyisinqumo esihle ukungcwaba umuntu asongwe ngengubo. Lokhu ngikubona ngathi loyo muntu akaphiwa inhlonipho emfanele.

Lolu hlobo lubaluleke kakhulu ngoba lichaza kabanzi indabuko yethu. Ngicabanga ukuthi kufanele abathungi bathathe uhlobo lwezingubo zamaNgisi, luhlanganiswe nalolu lwendabuko, ukuze lezi ngubo zikwazi ukuthengwa ngabelungu kanye nabantu abamnyama.

Lezi zingubo ziguquke kancane. Imbangela yokuthi ziguquke ukuthi kufike izinhlanga zabelungu ezafika nezingubo eziyindwangu, zaguqula lezi ezethu eziyi sikhumba. Kodwa abathungi bethu bakwazile ukusebenzisa yona lendwangu yabelungu ukwenza izingubo zendabuko. Lokho kuchaza ngokusobala ukuthi izingubo zendabuko zidlale enkulu indima kuzingubo zesimanjemanje.

Izehlakalo zomlando wamaNdebele zaqala uma amadodana wenkosi uMusi alwela ubukhosi. Lokho kwadala ukuthi amaNdebele ahlukane phakathi, kube namaNdebele wakwaNdzundza nawakwaManala. Okuguqukile emphakathini wamaNdebele ukuthi amaNdebele wakwaNdzundza nawakwaManala, eza nesivumelwano sokuzwana, ahlale ndawonye. Manje amaNdebele sewasebenza emamayini wase-Sasol, eMpumalanga ngoba isendaweni yabo.

Ekhaya kunamasongo amathathu. Isongo elilodwa lenziwe ngegolide, amabili enziwe ngesiliva. Lamasongo enziwa ukhokho ozala umkhulu ngenkathi asasebenzi emayini eGoli kudala. Ukhokho sewashona washiya lamasongo nomkhulu, umkhulu naye ushonile, ashiyeke nobaba manje. Awadayiswa lamasongo ngoba abaluleke kakhulu emndenini.

Kwakungu mhlaka-sixteen kuZibandlela ngenkathi sivakashele umcimbi emaphandleni. Kwaba usuku oluhle kakhulu ngoba kwakuculwa izingoma zesintu. Kwaculwa ubusuku bonke, kusinwa kushayiwa nendlamu. Kwakudliwa nokudla kwesintu okumnandi.

Izitshalo nemfuyo zibaluleke kakhulu, ngoba ayikho impilo ngaphandle kwazo. Kukhona izitshalo eziwukudla ezifana nemifino kanye nezithelo, lezo zidlala indima yokudla emphakathini. Izinyanga zisebenzisa izitshalo ezifana nomhlonyane, lezi zitshalo zisebenza njenge mithi yokwelapha. INingizimu Afrika ingenye yamazwe abelana ngezithelo, nemifino kanye nenyama yenkomo emazweni afana noMelika. Izilwane ezifana nembuzi kanye nenkomo izona ezisetshenziswa ukuxhumana namadlozi.

Kukhona ezingenza ngifikelwe ulaka kanti futhi kukhona ezingijabulisayo. Isibonelo, ukulahleka kwamasiko afana nokukhulisa izingane kungithukuthelisa kakhulu kodwa impumelelo yemfundo yezobuchwepheshe iyangijabulisa.

Umkhosi woMhlanga isikhathi lapho kuhlolwa khona izingane zamantombazane ukuthi zisese amatshitshi yini. Lokhu kwenziwa ngoba kungwenya ukukhulelwa kwamantombazane kungakafiki isikhathi.